Mina ndzi vona onge empfuno wa ku hanya laha ku nga na switukulwana swo tala i ku, i kota ku swi dyondzisa hi swa vutomi naswona swi kota ku ku pfuna laha u nga ha koteki ku ti pfuna hi swona. Ene naswona loko u tshamela na switukulwana swa wena, i titwa swi ku tisela ntsako naswona na rihanyo lerinene.

Eya loko ririmi ra Xitsonga a ku nga ririmi ra mina a ndzi ta lava ku ri dyondza hikuva i ririmi ra Xitsonga ra olova naswona ri dyondziseka kahle munhu i kota ku hatla a ri khoma loko a dyondza hi rona. Hikokwalaho ni ngo tinyungubyisa ku va entombi ya mutsonga.

Hi ndhavuko wa mina, mina ni tiva leswaku i vamalume lava faneleke va burisana hi timhaka ta malovolo. Hikuva hi vona family leyi yi nga tshunelelana na manana na wena and manana wa wena hi yena loyi a tivaka hinkwaswo leswi u swi lavaka ni leswi u swi tsakelaka. Naswona va kota ku va va ku protect-a tanihi vamalume.

A ndzi ta va tsalela leswaku va ndza va khensa leswaku va va ve na nkucetelo lowunene evuton'wini bya mina. Naswona ndzi nga va byela leswaku va ya emahlweni va endlela na van'wani. Naswona ni nga va byela leswaku na tinyungubyisa hikuva ndzi ri ni vanhu vo fana na vona evuton'wini bya mina hikuva a swi talanga naswona swa kala.

Mina ndzi vona onge etiko ra Afrika-Dzonga ri tekiwa tanihi rixaka ra rainbow nation hikuva, ku na tinxaka to hambanahambana. Laha tikweni ra hina, hi na tindzimi leti yo hambanahambana, naswona hi na mindhavuko yo hambanahambana. Hikokwalaho hi vitiwa hi rixaka ra rainbow nation.

vavasati lava tekiweke endyangwini va tlanga exiphemu lexikulu swinene ku lulamisela ka mu tekiwa leswaku a ti khoma njhani eka mucato wa yena, naswona swa ku nyika leswaku va u khoma kahle emuhlekisi wa wena. Naswona vona va va se va ri na experience yo karhi eka swa vutomi. Hikokwalaho swi na nkoka leswaku u kuma munhu loyi se a tivaka swa ku tala hi swa vutomi leswaku a ta ku nyika mintlhontlho, kumbe a ku hlohletelo leswaku u endla eswilo swa kahle.

Mintlhontlho leyi va langutisanaka na yona loko va zama ku hlayisa endhavuko wa vona eka ndhawu leyi yo hambanahambana ya mindhavuko i ku, vanhu va vona onge va tekela endhavuko wa vona ehansi kumbe va vona onge endhavuko wa lavaya hi munhu lowu wu nga nkoka. Ku va na ku ka va nga twisisani.

Ndzi mi rhamba ku ta ekerekeni ya mina hikuva mi ta kuma swa tidyondzo hi vutomi, naswona a ndzi na rivengo eka ndhavuko wun'wana na wun'wana kumbe munhu un'wana na un'wana loyi a taka ekerekeni ya mina. Ndzi amukela munhu un'wana na un'wana hi rirhandzu na hi ku hlonipheka. Naswona loko u ta ekerekeni ya mina, a ku laveki enchumu, a wu hakeli e mali, u ta emahala, u ta ti kumela vutomi na wena u kota ku hanya u ya mahlweni u fana na van'wani.

Ndzi vona onge loyi a nga na vutihlamuleri byo dyondzisa vantshwa i mhani kumbe i kokwana. Hikuva vona va na swa vutivi eka swa vusweki. Ene i khale nakona va kha va swekela mindyangu ya vona. Hikokwalaho ni ngo hi vona lava va faneleke ku hi dyondzisa.

Emalunghiselelo lawa yo amukela munhu loyi a vuyaka i ku, loko va ha nghena egedeni ku laveka ku halatiwa ebyala leswaku va halatela va le hansi. Nakona va haxa mavele va n'wi dlayela na huku leswaku va ni va tivisa va le hansi leswaku i vuyile en'wana wa n'wina. Naswona ku yiwa mahlweni ku swekiwa swakudya, ku swekiwa byalwa bya xintu, ku nwiwa, ku tlangeriwa, ku tsakiwa.

Eka un'wani nkarhi ku n'wi ba swi n'wi endla leswaku a cinca, a chava ku endla swilo leswiya a swi endla. Kambe vana va hambana, van'wani loko u n'wi ba u vhela a engetela a swi endla a ya mahlweni hi swilo leswi a swi endla. Hikokwalaho ni ngo evana a va fani ni mahanyele ya vona a va fani, swi ya hi ku en'wana u n'wi kurise njhani. Loko u n'wi kurise hi ndlela ya ka kahle ya ku loko u n'wi khuza leswaku a nga endli swilo a tshika, loko u n'wi ba i ta hatla a ku twa. Kambe xana loko u tolovele ku n'wana wa n'wi tshika loko u ya n'wi ba, u ta u ta lwa na wena.

Vukreste byi khumbe ndlela ya hina hi tindlela leto hambana, naswona byi cincile vutomi bya hina. Ndzi vona onge evanhu va ku tala va tinyiketerile eka hosi since Vukreste byi sungurile. Naswona van'wani va byi tirhisa hi ndlela leyo biha, hikuva va cinca evanhu naswona va tekela evanhu emali. So van'wani vukreste va byi endla hi ndlela leya kahle.

Ndzi nga tsakeriwa ku tekiwa eka ndhavuko ya vaVhenda. Hikuva va hlonipha naswona e ndhavuko wa vona wa tsakisa swinene. Ndzi tsakisa na hi mambalelo ya vona, na maswekelo ya vona ya swakudya, na ririmi ra vona ra ndzi tsakisa.

Lexi nga endlaka ku ri vanhu lava rhurhelaka ematikweni mambe va titwa va amukelekile i ku, hi va amukela hi rirhandzu hi tlhela hi va dyondzisa e ndhavuko wa hina tanihi va Afrika-Dzonga. Naswona hi tlhela hi hlonipha endhavuko ya vona tanihiloko va huma ematikweni mambe, leswaku na vona va ta titwa va rhandziwa va amukelekile.

Eya mina ndza ku pfumela leswaku vakokwana va nga rhumela rungula eka lava va hanyaka hikuva vakokwani i vanhu lava va tivaka swilo swinene naswona va tiva ndhavuko naswona va tiva leswi swi nga hi fanela ndzi vona onge va fanele va hi sirhelela hambiloko se va ndlhulile emisaveni.

Eka munghana mina ndzi vona onge hi siku lera Heritage Day ndzi ta lomba e swimbalo swa vaVenda hikuva ndzi vona swi sasekile swinene ene nakona ndzi vona nga ku a swi hambananga ku vula swa Vatsonga hikokwalaho ndzi vona onge swi ta ni fanela swinene ene vaVenda e ndhavuko wa vona wa nandzika naswona va hlonipha vanhu swinene hikokwalaho ndzi vona onge swi ta ni fanela.

Eya eku lovola swi na nkoka swinene hikuva hi kota ku va hi tivisa na le va le hansi leswaku ku na vuxaka lebyo karhi byi endlekalaka exikarhi ka vanhu vambirhi naswona swa pfuna swinene loko wun'wani se a hundzile emisaveni hikuva mindyangu yin'wana ya rhandza ku va yi nghenelela eka micato ya vanhu loko wun'wana se a hundzile emisaveni.

Mina ndzi vona onge a hi swi tshamisekanga ku va hi nga sola e varhangeri ku va va nga seketelangi emhaka leyi va nga yi sungulangiki hikuva loko va sungula a va nga ri kona naswona loko a va va tivisile leswaku va lava ku sungula e relationship va nga kota ku va va va nyiketa e ti-advices naswona va va byela leswaku emucatweni ku tshamisiwa ku yini na muringani wa wena.

Mina ndzi vona onge a swi lulamanga leswaku tanihi maAfrika-Dzonga wanuna a tiboha evukatini eka wansati hi ndhavuko ku nga si fika e nkarhi wo lovola. Swilo swin'wana na swin'wani swi lava ku sungula ku lovoriwa leswaku hi ta endla swilo hi ku tiphina naswona na varhangeri va va va swi tiva leswaku swilo swa vona se swi le nawini eku lovola eka nkoka swinene tanihi maAfrika-Dzonga.

Vavasati va na vuswikoti naswona va faneriwa hi ku va varhangeri. Swo fana na ka evavanuneni na vona va na vuswikoti va tlhela va faneriwa. E vurhangeri a byi na ku munhu i wa xisati kumbe i wa xinuna. E vurhangeri byo lava munhu loyi a nga ta kotaka ku tikhoma kahle a tlhela a leterisa vanhu hi ndlela leyo saseka.

Eka manana ndza khensa swinene ku va u ndzi kombe e buku leyi yo pfuneta ku sweka. Yi ta ndzi pfuna swinene naswona ndzi vona onge ndzi ta kota ku yi hlayisa tanihiloko yi ndzi pfunile leswaku na yona yi ta kota ku pfuna i vana va mina na vana va vona. Hikokwalaho ndzi vona onge swi sasekile swinene ku buku leyi hlayisiwa na vona loko ndzi va nyiketa yona ndzi ta va byela leswaku va yi hlayisa na vona va byela vana va vona leswaku va yi hlayisa swinene. swa ku yi ta kota ku hi ku pfuna na loko se hi ri emucatweni hi ta kota ku hi pfuna swinene.

Vukhomba bya vaxisati ndzi vona onge swi na nkoka swinene hikuva va kota ku va va leterisa vavaxisati hikuva va tikhoma njhani eka micato ya vona kumbe va tikhoma njhani loko va ha kula la tanihi vana va waxisati naswona swi lava u kuma e munhu loyi a nga na vutivi swinene hi swa va ku khomba naswona ku khomba swi endla leswaku n'wansati a kula a va na ku titshemba naswona a tlhela a kota ku tihlayisa.

Mindhavuko yo hambana yi hlamusela vuxaka exikarhi ka vakokwana lava va nga hanyiki na vanhu lava hanyaka hi swa ximoya. Ku hlanganiwa hi swa ximoya naswona van'wani i kote ku hlangana na vona emilorhweni va kota ku ku hlamusela leswaku va lava yini eka wena naswona va tlhela va kota ku ku sirhelela hi swa ximoya wena i nga va voni kambe mikarhi hinkwayo va famba na hina laha hi fambaka kona.

Eya a ndzi ta swi endla hikuva munhu loko a nga ha ri na vatswari a nga tikhetelanga na swi vona a swi vuli leswaku loko a nga ha ri na vatswari vatswari va hina va va nga ngheneleli va tlanga e role ya mutswari. Mutswari wa mina i mutswari wa wena swi na nkoka swinene leswaku vatswari muntshwa wun'wana na wun'wana.

Mina a ndzi nge endli swo tala hikuva un'wana na un'wana i na vupfumeri bya yena kambe van'wani a va pfumeli ka swa vukreste va pfumela eka ka swa ximoya hikokwalaho a ndzi nge fositeli munhu leswaku a pfumela eka vukreste hikuva tanihi maAfrika-Dzonga hi na mindhavuko leyi yo hambanahambana.

Swakudya swa ndhavuko leswi ndzi swi lulamisaka loko ku endze vayeni ndzi va endlela tihuku ndzi va endlela e huku ya le kaya ndzi tlhela ndzi va endlela na tihove.

Eka kokwana ndzi kombela ku vulavula na wena ku na ntlawa wun'wani wa vanhu lava va fambaka va khongelela vanhu tanihiloko u swi tiva leswaku laha kaya a hi ngheni e kereke hinkwenu ka hina a ndzi kombela leswaku i vulavula na munhu un'wana na un'wana leswaku loko vanhu lava va ta va tshama hansi hinkwavo hi ta kota ku va va hi khongelela.

Enkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka xixaka xa vaTsonga i ku va hi dyondza swinene hi ndhavuko wa hina nakambe tinghoma ta Xitsonga ti na meseji wo karhi.

Ti-recipe ta ndyangu ti na nkoka eka ndhavuko wa hina hikuva loko wena se i swi kota eku sweka i tlhela i burisana na le ka vana va wena na vona va tlhela va ndlhurisela eka vana va vona leswaku e ndhavuko wa hina wu ta ya mahlweni.

N'wana wa mina eku hlayisa e ti-recipe tala endyangwini swi na nkoka swinene hikuva wa kota ku ti tirhisa eka nkarhi lowu landzelaka naswona i ta tlhela i kote ku dyondzisa e vana va wena na vona va dyondzisa e vana va vona hi ndhavuko wa hina

Ndzi nga pfuna e xiyimo lexi hikuva ndzi fonela va xilamulelamhangu va ta kota ku yi pfuna hikuva vona va train-iwile leswaku va va kota ku pfuna vanhu.

Eku amukela vaendzi hi swakudya ndzi vona onge i swilo swa kahle swinene hikuva va titwa va amukelekile naswona va tlhela va titwa va rhandzekile.

Eya mina ndzi vona onge swakudya swa manguva lawa swi vavisa rihanyo ra hina swinene hikuva i swakudya swa ku va swi tele mafurha naswona i swakudya swa khale i swakudya swa ku a ku ri swakudya swa healthy swinene hikuva a hi ti dyela matsavu e nkarhi wo tala.

Ndyangu wa mina wu tirhisa va lwandle swinene loko swi ta eka swakudya swa ndhavuko hikuva e ndhavuko wa hina wu famba mahlweni ene naswona ya tinyungubyisa hi ndhavuko wa hina tanihi vaTsonga

Vavanuna eka ndhavuko wa vaTsonga ndzi vona onge va fanele ku mbala swimbalo leswi mbaliwaka loko va cina e muchongolo va tlhela va khoma na timhandzi ta kona.

Lexi endlaka leswaku tirhesipi ti hambana i ku leti tirhisipi ta le kaya hi le ta manguva lawa ya khale kambe ti-recipe leti ta le ka inthanete ta manguva ya sweswi.

Munghana wa mina ndzi nga n'wi byela leswaku i pasi a kurile naswona swi lava se a ti hlayisa swinene loko aze a fikela malembe lamaya.

Nkoka wa clan name eka vutomi bya ndyangu un'wana na un'wana i ku va hi tiva e ndhavuko wa hina naswona hi tiva leswaku hi va mani hi huma kwini.

Ndzi nga hlamusela e munghana wa mina leswaku ndzi ti rhungelile vuhlayi lebyiwani hikuva ndzi tirhise nayiti ya mina ndzi tlhela ndzi tirhisa nuhwari leyo endla leswaku vuhlalu byi tiya.

Enkoka wa ku khuvuriwa i ku va i kota ku dyondza swilo swo tala loko u ya u ya khuvuriwa naswona i tlhela i lateriwa hi vanhu lava va nga na ntokoto.

Eya swi kona leswi swakudya leswi swi nga dyiweki hi mhaka ya ripfumelo ndzi ta kombisa hi va le kerekeni ya le ZCC kerekeni ya le ZCC a ku dyiwi e nyama ya pork hi mhaka ripfumelo ra vona.

Eya ndzi nga n'wi yisa eka xikolo lexi nga na tindzimi to hambanahambana leswaku na yena a ta kota ku dyondza a fana na van'wani vana.

Eka wena holobye wa hi kombela mi hi pfuna swinene hikuva hi ya sungula hi swo famba hikokwalaho ka ku mapatu ya hina ma bihile.

Mina swakudya swa ndhavuko leswi ndzi swi tsakelaka ndzi tsakela tihove ndzi tlhela ndzi tsakelana swa le ndzeni swa homu hikuva swa nandzika swinene ene naswona swi easy leswaku u va u swi sweka.